Ukukhawulelana nemeko yam njengomfundi mandibale izinto endinokuzenza ezifana, ndingathanda ukubeka phambili imfundo yam kuqala neemfuno zam ngononophelo, izinto endizithandayo kunye nokuzonwabisa ndizibekele bucala. Ndiza kufumana ezinye iindlela zasimahla okanye ezinexabiso eliphantsi kwizinto zokuzonwabisa kuba impumelelo yam yimfundo. Eyona njongo yam kukugqiba isidanga sam. Kwaye kufuneka ndiqinisekise ukuba ndinezixhobo eziyimfuneko ukuze ndiphumelele.

Makazi, ndiyavuya kakhulu uze kum ngeli thuba lale ngxubakaxaka ukuyo. Ndiyibiza ukuba yingxubakaxaka kuba kufuneka ndikucebise ukuba ulumke kakhulu. Isindululo senkampani siphakamisa iiflegi ezininzi ezibomvu kwaye ndingathanda ukwabelana nawe ngezinto ezindixhalabisayo. Iimpawu ezilumkisayo zezi, intlawulo yangaphambili. Inkampani icela ukuba uhlawule isixa esithile phambi kokuba ufumane naziphi na izibonelelo. Eli liqhinga eliqhelekileyo elisetyenziswa ngabakhohlisi ukwenza imali ngokukhawuleza.

Siyavuyisana nawe ngokuthatha inyathelo lokuqala lokuba nekhaya lamaphupha akho. Ndiyavuya ukukukhokela kwinkqubo yokufaka isicelo semalimboleko kwaye ndikunike ulwazi oluxabisekileyo ukuze wenze izigqibo ezizizo. Ukuqonda imeko yakho yemali phambi kokuba siqale, makhe sihlole imeko yakho yezemali ukuze sibone ukuba yimalini na onokukwazi ukuyiboleka. Nceda undinike eyakho ingxelo yengeniso, iirekhodi zeendleko, iingxelo zetyala, ulwazi olugciniweyo kunye neeasethi. Oku kuya kundinceda ndivavanye umlinganiselo wamatyala akho nengeniso, ukufaneleka kwetyala kunye nempilo yezemali iyonke.

Xa uqwalasela i-inshorensi yemoto kubalulekile ukuqonda ingcamango yentlawulo engaphezulu. Ndingavuya ukuyicacisa ngokweenkcukacha. Yintoni intlawulo ebanzi? Intlawulo egqithisileyo ekwabizwa ngokuba yi-deductable yimali emiselweyo ovuma ukuyihlawula kwibango xa usenza. Esi sixamali sikholisa ukuthatyathwa kwintlawulo yebango iyonke.

Hayi bo bhuti, ndiyawuvuyela umsebenzi wakho omtsha nomvuzo omhle oza nawo. Ndiyazi ukuba usebenze nzima kangakanani na ukuze ufike kweli nqanaba. Ndifuna ukuthetha nawe malunga nento ebisoloko isengqondweni yam kwaye ndiyathemba ukuba uya kundiva. Ndicebise ukuba uvule indawo yomasingcwabane kuba ndicinga ukuba inokuba lithuba lotyalomali elikrelekrele.

Malume, ndicela uxolo ngokuva ngokuphelelwa ngumsebenzi. Ukuphulukana nomvuzo ozinzileyo kunokuba nzima ngokwenene, ngakumbi xa unezibophelo zemali ezifana nokuhlawulwa imalimboleko. Okokuqala, nceda ungothuki, siza kuyenza le nto. Masiqale sirhoxise iintlawulo okwethutyana. Ezinye iibhanki zibonelela ngeenkqubo zobunzima bexeshana ezivumela ababoleki ukuba banqumamise iintlawulo ixesha elifutshane.

Idipozithi yemali kwisebe yebhanki yakho. Gcwalisa isilipu sediphozithi, hambisa imali kummeli webhanki, qinisekisa imali yedipozithi kunye neenkcukacha zeakhawunti. Idipozithi yemali ye-ATM. Ngokulula nje, faka ikhadi lakho kwaye ukhethe ukhetho idiphozithi. Faka imali yediphozithi kwaye uqinisekise. Faka imali kwindawo yokubeka idipozithi ye-ATM.